Metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketoroniki, go ntsha bodutu thata ka gore o feleletsa o ikitsha mo dilong tse di tshwanang le jaaka bo diritibatsi le go nwa bo nnotagi.

Di ama ka gore tshwanetse o reke data gore ka kgone go tshameka di-game tseo.

Ke motshameko o o patelwang ka gonne o ka se tshamekele , o reka data ga o sena go reka data o tshameka motshameko mo founung ya gago kgotsa mo mogaleng wa gago o kgone go kry-a madi.

Go tlhokega data, motshameko thata o o tumileng ke motshameko wa di-game.

Metshameko thata fa o tshameka mo internet e go jela data, ga ke na motshameko o fe wa mmamoratwa o ke o tshamekang mo internet.

Fa ke batla go tshameka motshameko mo internet e tlhoka data, ke reka data ke be ke tshameka.

Mabaka a go tshameka metshameko mo inthanete bosigo ke gore o kgona go bona tšhelete e e kwa godimo, fa tsa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya ko godimo o ka reka ya tlhwatlhwa e nnye bosigo o kgona go tshameka.

Mogala wa letheka o ke o dirisang gompieno ga jaana ke o rekile ka madi a motshameko wa inthanete, nna e tokafaditse motshelo a me ka ka gore ke na le mogala wa letheka ka bakeng la metshameko ya internet.

Fa o tshameka metshameko e mo internet go monate mme ga go monate ena dikotsi tse di utlwisang botlhoko, o ka feleletsa o tseile tšhelete ya gago o ne madi a gago a bofelo o tshameka motshameko wa internet.

Batho ba magareng ga ba kgone go fitlhelela metshameko emeng ka gonne data e a tura.

Nna fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko mo inthaneteng, nka bopa ya go tshameka metshameko e nolofatsang matshelo a batho jaaka metshameko ya Betway.

Metshameko eo e ka feleletsa o gobetse, ga e a siama ka gore o ka fitlhela o gobaditse o mongwe maybe o mo ragile mo go sa tshwanelang teng.

Gore batshameki ba ba seka ba gobala kana ba felelwa ke maatla ba tshwanetse ba nwe dinotsididi tse di tla ba fang maatla, ba tshameke sentle jaaka baruti le ko go ikatisa teng gore ba tshwanetse ba tshamekang ba seka ba gobatsa ba bangwe.

Metshameko eo e mentle thata ka gonne bana ga ba tsamaye mo ditseleng tse di sa siamang, ga ba tswa dikolong ba ba sena ba ja ba fetela ko metshamekong ya bona.

Ke motshameko wa bolo ya dinao, ka gonne le madi a teng a bonala a mantle.

Motshameko o o tshwanang le bo dibolo tsa maoto kgotsa bolo ya diatla, bolo ya diatla o kgona go ithuta ba kgona go draw-a ke gore wa bopa dilo di le dintsi ka diatla.

Motshameko wa diatla wa tennis o tshamekiwa ke batho ba le babedi, mme o tshameka le le babedi fela mo lebaleng.

Motshameko wa go tlola mogala metshameko le opela letlametlo ya megala o tswa go tsena o mongwe, mme go tlhokega batshameki le fa ba ka nna bane go ya godimo.

Bana ba tshwanetse gore fa ba tshameka ba ele tlhoko go ka gobatsana.

Batsadi, bakatisi le mekgatlho e tshwanetse go dira ditlhopha tsa dikgaisano tsa metshameko.

Ke motshameko wa diketo, ga jaana bana ga ba sa tlhole ba tshameka motshameko wa diketo ba ile ko dibolong ya maoto le ya diatla.

Ke motshameko wa diketo o monate, melao ya teng ke gore fa o tshameka o seke wa kolopa ofe ka matlapa.

Motshameko o bana ba ka go tshamekang ke motshameko wa diketo.

Motshameko o ke godile ke o tshameka ke motshameko wa diketo le motshameko wa go tlola thapo, motshameko wa go tlola thapo o ne o le monate re ne re kgona go tshameka re le bane ba babedi ba tshwaraganela thapo ba bangwe ba tlola.

Motshameko o o ke itseng ke motshameko wa diketo le motshameko wa go tlola thapo.